Sebenzisa uhlelo lokulinda lwedijithali oluvumela amaklayenti ukuthi abeke indawo kulayini, athole izibuyekezo zesikhathi sangempela ezikhathini zokulinda, futhi asizwe uma kuyithuba lawo. Lolu hlelo lungathelwa ngohlelo lokusebenzisa iselula kwiwebhusayithi sebenzisa uhlelo lokulawulwa ngomugqa we-virtual oluvumela amaklayenti ukuthi alinde kude, anciphise izikhathi zokulinda ngokomzimba. Lolu hlelo lungahlanganiswa nohlelo lokulindwa lwedijithali okuvumela amaklayenti ukuthi aqaphe isikhundla sawo kulayini futhi athole izibuyekezo ngezikhathi zokulinda.

Cha, angikaze ngafaka isicelo senzuzo ye-UIF ngaphambilini ngoba angikaze ngasebenza empilweni yami.

Okokuqala, ngizovuma futhi ngizoyamukela imizwa yami, ngizivumele ukucubungula futhi ngiqinisekise imizwa yami. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kulungile ukuzizwa ukhungathekile, kudabukisa, noma ukhathazekile ezimweni ezinjalo. Ukuphatha imizwa yami, bengizokwenza izindlela zokuphumula njengokuvocavoca okujulile kokuphefumula, ukuphefumula kwemisipha okuqhubekayo noma ukuzindla, lawa amasu angasiza ukuzola ingqondo nomzimba anciphise imizwa yokukhathazeka neyokucindezeleka. Ngingafuna nokusekelwa abathandekayo, abangane, noma umeluleki, ukukhuluma okunothile ngemizwa yami ukukhathazeka kwami kungasiza ngizizwe ngizwakele, ngiqiniseke futhi ngisekelwa.

Nge-ephu yasebhenki lami ngiyakwazi uku-transfer-ya imali ukudlulisela imali, isuka ebhenki lami iya ebhenki komunye umuntu, ngiyakwazi uku-check-a inani le mali enginayo kwi-akhawunti yami, ngiyakwazi ukusebenzisa i-ephu yasebhenki ukuze ngithenge ngayo i-airtime noma ngithenge ugesi, ukukhokhela i-DSTV.

Ngingayivuma imizwa yomnikazi wepholisi, ngiqinisekisa imizwa yabo nokukhathazeka kwabo. Ngingathanda ukubona ngamehlo ngibonisa ukuthi ngithembisene nabo futhi ngibuze imibuzo evulelekile ukukhuthaza umnikazi ukuba ahlanganyele imicabango nemizwa yakhe. Ngingaphinde nginikeze ukuqinisekiswa nokusekelwa. Ngingavumela umnikazi azi ukuthi ngikhona ngibaqondise ngenqubo, ngiphendule noma iyiphi imibuzo abangaba nayo.

Ngizoqala ngokubuza ngezinhlobo zezinhlelo zomshwalense wezempilo ezitholakalayo, nokuthi ziyehluka kanjani. Lokhu kuzo bandakanya ukubuza ngezindleko zephrimiyamu engizofuna ukwazi ngenethiwekhi yabahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo ngohlelo ngalunye, nokuthi ngabe abahlinzeki bami bamanje bafakiwe. Bengibuza ukuthi amasu aphatha kanjani izimo zangaphambilini. Kwakukhona nokuthi ingabe kukhona yini isikhathi sokulinda.

Ukuba ne-app yasebhange kumakhalekhukhwini wami, kuyangisiza ukuhlola izilinganiso ze-akhawunti yami, umlando wokuthenga noma kunini noma kukuphi, lokhu kusiza ukuthi ngihlaze ngaphezulu kwemali yami futhi ngibambe noma yimuphi umsebenzi osolisayo. Izinhlelo zokusebenza kwebhange lami ziyangisiza ukuvumela ukuthi ngidlulise imali, ngikhokhe izikweletu kanye namasheke wediphozithi ngikude. Lokhu kusindisa isikhathi nomzamo njengoba angidingi ukuvakashela igatsha lasebhange noma i-ATM.

Ngizoqala ngokubuza ngolwazi kanye neziqu nomeluleki emkhakheni wosizo lwezokwelapha kanye nokuhlela kwezezimali. Okulandelayo ngingabuza ngezinketho ezihlukile zosizo lwezokwelapha ezitholakalayo, kufaka phakathi izinzuzo nokubi ngakunye. Lokhu kuzongisiza ngiqonde izinqumo ezihlukahlukene nokuthi ngingazivumelanisa kanjani nezidingo zami nesabelomali.

Amalungu omndeni anganikezwa ukusekelwa ngokozwelo, okungasiza ukunciphisa ingcindezi, ukukhathazeka nokudangala okuvamise ukuhlotshaniswa nezinselelo zezempilo. Umndeni unganikezwa usizo olungokoqobo, njengokusiza ngemisebenzi yansuku zonke, ukuphatha umuthi noma ukuhlinzeka, ukuthuthwa kokuqoqwa kwezokwelapha.

Isimo sokulinda sasikhathaza kakhulu ngoba usisi wami omdala wayevele eseqalile engaphilile kahle emzimbeni. Lapho kwakumele ngiphuthume ngiye komasingcwabisane ngiyomukhava ukuze makwenzeka isimo esibi akwazi ukufihleka. Kwabanzima kakhulu ngalesosikhathi ngoba wayeqinisa ukugula, wagula, wagula kakhulu. Inyanga eyokugcina yesithupha engakhokha ngayo kwadlula iy'nsuku ezimbalwa wadlula emhlabeni. Kodwa kwabangcono ngoba wayevele esekhaviwe, sesiphelile isikhathi sokulinda.